Ingoma engiyikhumbula ebeyivunywa ngesikhathi semidlalo esikolweni, yingoma ethi, vuleka mbobo, lokha nakufuze bafake igondelo emidlalweni wezandla.

Enye nenye ingoma iyabakhuthaza abentwana, khulukhulu kuba yingoma ebamnandi lokha nabayivuma babanengi.

Iye, ukhona engikhe ngezwa ngawo, kuvamise ukuba mdlalo we-chess.

Ukuya ematatawini wezemidlalo nabentwana akukaphephi ngombana kusuke kuzale khulu begodu abantu bangathoma basunduzane.

Leyo kumidlalo yendabuko begodu kungaba kuhle nayingafakwa nayo eenkolweni.

Iye, awa, nayo ingatlolwa phasi ukuze ikwazi ukudlalwa nanyana kungubani.

Imidlalo yendabuko kumidlalo ekhabe idlalwa ekadeni.

Imidlalo yendabuko iqakathekile emphakathini ngombana iyakwazi ukuthi ifundise isizukulwane sanje kobanyana ekadeni kwakwenziwani ukuzithabisa.

Mdlalo weenketo kanye nomdlalo wentambo.

Iyabahlanganisa abantu ngombana kuzokusuka abantu abangakwaziko ukuwudlala umdlalo loyo, bazokufunda kobanyana udlalwa njani begodu nabo bathome bawudlale.

Ilutjha lifunda indlela ebekuphilwa ngayo ekadeni begodu nangendlela ebebazithabisa ngayo.

Kungombana abentwana bazokwazi ukufunda kobanyana imidlalo isukelaphi begodu bekuyini isizathu sokuba kube khona imidlalo leyo begodu nokobanyana yayidlalwa njani ekadeni.

Imidlalo yendabuko ihluke ngokuthi idlalwa ngeensetjenziswa zemvelo, njengeengodo, ihlabathi kanye namatje.

Iye, ingadlalwa emaphaliswaneni. Kungombana kumidlalo emnandi begodu kumidlalo enefundiso enengi, yeke abantu bangafunda litho likhulu ngokudlala imidlalo leyo nokuyibukela.

Imidlalo yendabuko isiza umzimba kobana kube mzimba onepilo ngombana nawudlala imidlalo le, kuyafana nokuthi uyazithabulula.

Abantu abadala badlala indima yokuthi babakhombise kobanyana umdlalo wendabuko udlalwa njani begodu babahlathululele nemithetho yemidlalo leyo begodu badlale nabo.

Umthetho engiwuthandako, mthetho wobana siyadlhegana. Umthetho lo uvumela kobanyana omunye nomunye afumane ithuba lokudlala.

Imidlalo yendabuko endaweni yangekhethu isadlalwa.

Awa, akekho engimaziko.

Awa, imidlalo le ifanele noma kungubani onekareko kiyo, omkhulu nofana omncani.

Lokho kungabangelwa kukuthi ilutjha lanje alisayithandi imidlalo le yendabuko begodu abasayidlali ngokwaneleko.

Iye, kungenzeka kobanyana kutlhayela isekelo leemali nofana kubangelwa kukuthi abasibanengi abantu abayidlalako.

Iye, nakho lokho kungaba mthelela ukuthi abantu bayigegede.

Bengikwazi ukudlala intambo, igcupsi kanye neenketo.

Kufanele kube makhosi anakekela imidlalo yendabuko.

Amakhosi kufanele kube ngiwo abeka imithetho yemidlalo yendabuko.

Kungaba kuhle nawungakhiwa eSewula Afrika, ngeMpumalanga, ngaKwaNdebele.

Ngicabanga ukuthi kwenziwa ngikho kokubili. Kuyenzeka ukuthi eendaweni ebakhulele kizo beyingadlalwa nofana nje ukutlhayela kwelwazi.

Angicabangi ukuthi ibaphathisa iinhloni kodwana ngicabanga ukuthi kungafumani isekelo.

Awa, angicabangi ukobana kuzakuphula umthetho.

Awa, angiboni bonyana iyaninana, ngeminye yemidlalo le, etjhidele khulu ngesikweni.

Iya, ngicabanga ukuthi abantu bangaphuma ngobunengi bayokubukela imidlalo leyo.

Ezinye iingaba zepilo ziyakukatelela kobanyana uhloniphe. Umakoti angeze ahlubula ingubo aye estradeni, ayokudlala umdlalo wentambo.

Kumsebenzi okwenza kobanyana ungacabangi khulu.

Umsebenzi wokuzilibazisa ngithanda ukufunda.

Ngiwuthome ngo-twenty twenty, ingombana bekunomnganami otjhidelene nami obekafunda iincwadi, yeke wangikhombisa iincwadi azifundako, ngakareka, nami ngathoma ngazifunda.

Kuqakathekile ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa ngombana ukhambisa isikhathi begodu ukwenza ukuthi ungacabangi khulu, ugcine sewungaphasi kwegandelelo lomkhumbulo.

Umsebenzi lo, uzokusiza kobanyana udle isikhathi sakho esinengi, yeke angakhe uthole ithuba lokuthi uphume.

Ngingathanda ukufunda ukudlala i-chess.

Abangani ngibafumane ngokuthi sabelane ngeencwadi esizifundileko nesikuthabeleko ukuzifunda begodu nokuthi zisifundise ini.

Iye, kuzobenza abantu bona babumbane ngombana kuzobe kuhlangene abantu abenza imisebenzi yokuzilibazisa engafaniko, yeke omunye umuntu uzoba nekareko emdlalweni ohlukileko kunewakhe.

Amakghono engiwafundileko, amakghono wokubiza amagama angabizeki lula begodu namakghono wokwazi ukufunda msinyana.

Abantu bangekhethu bathanda ukudlala imidlalo yama-puzzle khulukhulu.

Iye, kungakghoneka. Kuyenzeka ukuthi umuntu uthanda ukufunda, kumsebenzi wakhe wokuzilibazisa kodwana azifumane sele arhelebha abanye abantu ukwazi ukufunda, abentwana begodu akwazi nokuthi afundele abentwana iindatjana nabantu abadala.

Mnyanya we-World Cup ngonyaka ka-twenty ten.

Abayeni bayadoseka ngombana baba nesifiso sokuza, bazokukhambela iminyanya leyo.

Iminyanya yeentjhabatjhaba iwathuthukisa ngokuthi idose abayeni bese kuthi abayeni laba nabafika enarheni yangapha, bafuna ukusebenzisa iinsetjenziswa ezifumaneka emarhwebeni wangapha bese amarhwebo-ke ayathuthuka ngaleyo ndlela.

Iye, iyawavula amathuba womsebenzi ngombana kuzokufuneka abantu abazokusiza ukulungiselela umnyanya loyo.

Nakungehla izinga lobulelesi, iminyanya yeentjhabatjhaba ingabanjwa ngobunengi enarheni yekhethu.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, ngithanda ukufunda amanoveli.

Mina kuyangithabisa lokha nangifunda incwadi, thola ukuthi umtloli ubhale ngekhambo lepilo yakhe. Kungenza ngizizwe ngithuleke umthwalo emahlombe, nawubona imiraro abanye abantu abahlangabezana nayo kodwana namhlanje bakhona. Kungenza ngikhuthazeke, ukuthi nami ngizokudlula kilomraro engiqalene nawo.

Into engiyitlhoga khulu nakufuze ngifunde iincwadi, ngitlhoga indawo ethulileko. Indawo ethulileko ingenza kobanyana, ngikwazi ukuthi ngiqalane nencwadi engiyifundako, kungabi nento engithikamezako.

Esikhathini esinengi umsebenzi wami wokuzilibazisa, ngiwenza ngingedwa. Kodwana kungaba kuhle kesinye isikhathi ukuthi kuphele kube nabantu, engihlanganyela nabo sifunde iincwadi ezihlukeneko. Bese sibuye sikhulume kobanyana yini into esiyifundileko eencwadini lezi ebesizifunda.

Kanengi umsebenzi engiwuthandako ngivamise ukuwenza qobe lilanga. Ngivamise ukuwenza ebusuku ngaphambi kobana ngilale. Ebusuku kula ngifumana khona isikhathi sokobana ngiqalane nencwadi, ngingathikamezwa mumuntu khona.

Into engiyifunde emsebenzini wami wokuzilibazisa, ngifunde ukwazi ukufunda, ukufundela abanye abantu begodu ngiyakwazi nokuthi ngihlathulule into engiyifundileko, omunye umuntu ngimhlathululele ayizwisise.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa uqakatheke khulu, ngombana kubalulekile ukuthi omunye nomunye umuntu akwazi ukufunda. Ye-ke mina ngiyakwazi ukuthi ngisize abentwana, ukuthi bafunde nofana ngisize abantu abadala ukuthi bafunde. Ye-ke kuqakathekile ukuthi woke umuntu akwazi ukufunda.

Nangenza umsebenzi wami ngizizwa ngikhululekile, ngizizwa ngijabulile.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa wona, amalanga la uthoma ukujayeleka, banengi abantu abakuthandako ukufunda. Ingasi ngombanyana umuntu ufunda usesikolweni, kodwana umuntu asathole incwadi nje ayithandako afunde.

Iye, ngikujabulela khulu nakuba nomuntu oza kimi, angibawe kobanyana mhlobo bani weencwadi engizifundako begodu ngimabele zona. Ngiyabelana ngeencwadi engizifundako begodu ngiyabakhuthaza abantu ukuthi bafunde, kumnandi ukufunda. Ukufunda kwenza umcabango wakho ujule, ukwenza ucabange iintwezinengi.

Omunye umsebenzi engingalinga ukuwenza, ngingalinga ukududuza.

Abangani bami abanye banomsebenzi wokuzilibazisa ofana nami, omunye udlala ibholo ephoswako.

Umsebenzi wami engiwuthandako wokuzilibazisa awutjhuguluki, awutjhuguluki ngombana iincwadi zihlale zikhona. Into etjhugulukako nje yindlela ufumana ngayo iincwadi, njenganje sewukghona ukuthola iincwadi ngendlela edijithali kwaphela.

Into ethabisako ukuthi, ufunda izinto ezinengi begodu kukwenza ubone kobanyana sibabantu asiphili kokufana.

Ubudisi engiqalana nabo kuba kudinwa kwamehlo, asuke amehlo angasaboni kuhle kufanele ngilise.

Iye, ngingawutjhugulula ungingenisele imali mhlambe ngokusebenza ebulungelweni leencwadi. Ngizokwazi ukuthi ngikwazi ukwabelana nabantu iincwadi engizifundileko, ezingijabulisileko nezingifundise okuthile nje.

Into engiyifundileko ngebanga lomsebenzi wokuzilibazisa, ukuthi ngiyakuthanda ukufunda. Naso into engiyifundileko ukuthi funda ngiyakuthanda, bengingazi ukuthi ukufunda ngiyakuthanda kodwana nje sengiyazi ukuthi ngiyakuthanda ukufunda.

Ngingazizwa kumbi khulu, ngingaphatheka kumbi, nangingafunyana kobanyana angeze ngisakghona ukufunda. Kodwana ekukhambeni kwesikhathi ngizokwamukela ngizame ukuthi ngithole okhunye, engizozilibazisa ngakho. Kodwana angekhe ngamukele lula njalo begodu msinya.

Endaweni yangekhethu abantu abanengi bathanda ukudlala ibholo erarhwako.

Iye, nakunomsebenzi wokuzilibazisa uzithola ungakwazi ukuthi ucabange khulu, ugcine sewugandeleleka ngokomkhumbulo. Ngombana uqalene nalokhu okwenzako, awusitholi isikhathi sokuthi ungacabanga okhunye okumbi.

Ingoma engiyikhumbulako ebesiyivuma emidlalweni esikolweni kulokha nagade umdlali kufanele amakoro khona sithi imbobo ayivuleke.

Ingoma eyenza kobanyana emidlalweni yabentwana bakhuthale iya ngokobana badlala muphi umdlalo.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo wabentwana.

Awa, abavalelwa ngaphandle kodwana kuqakathekile ukuthi abentwana baphephe ngasosoke isikhathi.

Kungaba kuhle nayo ifakwe eenkolweni.

Kungaba kuhle kuthi itlolwe phasi kwenzelele ukuthi omunye nomunye ofuna ukuyazi akwazi ukuyifumana.

Imidlalo yendabuko kumidlalo eyayidlalwa ekadeni.

Imidlalo yendabuko iqakathekile ngombana iyakwazi ukuthi ifundise ilutjha lanamhlanje bonyana ekadeni kwakwenziwani.

Mdlalo weenketo nomdlalo wentambo.

Ibahlanganisa ngokuthi kuhlangana abantu abayaziko bese bakwazi ukuthi bafundise laba abangayaziko ukobana isukelaphi begodu idlalwa njani.

Ilutjha lifunda kobanyana ekadeni imidlalo le yayidlalwa njani begodu isuselwaphi.

Kufanele ifundiswe ukuze abafundi bakwazi ukufunda kabanzi ngelwazi lokobana babuya kuphi begodu babobani.

Imidlalo yendabuko kumdlalo esebenzisa iinsetjenziswa zemvelo lokha nayidlalwako.

Iye, ingadlalwa kungombana nayo midlalo njengeminye imidlalo edlalwako.

Ikusiza khulu ngombanyana nawudlala imidlalo kuyafana nalokha nawuyokuzivoqavoqa.

Abantu abadala badlala indima ekulu ngombana kungibo abaziko bonyana imidlalo yendabuko le isuselwaphi begodu kuba yini begodu idlalwa njani.

Umthetho engiwuthandako ngilo wokuthi kuyadlhegiswana.

Awa, nokho ngekhethu imidlalo yendabuko isadlalwa.

Awa, akekho umdlali engimaziko.

Awa, ayikafaneli abantu bekadeni kwaphela ilutjha lanamhlanjesi nalo lingayidlala.

Kungabangelwa kukobana ilutjha alinayo ikareko emidlalweni yendabuko.

Akutlhayeli imali kodwana kutlhayela ukuthandeka kwemidlalo leyo, abadlali nelwazi.

Iye, unobangela ngiloyo.

Nina ngangiyikutani emdlalweni wentambo, igcubsi kanye neenketo.

Makhosi ekufanele athuthukise imidlalo yendabuko.

Makhosi ekufanele abeke imithetho yemidlalo yendabuko.

Ngicabanga kobanyana kungaba kuhle umzimkhulu womrabaraba nawungakhiwa eSewula Afrika.

Ngicabanga bona kubangelwa kukuthi eendaweni ebakhulele kizo, imidlalo yendabuko ayisadlalwa begodu abanalo nelwazi ngemidlalo le.

Ngicabanga kobanyana kubangelwa kukuthi, abantu abanengi abanalo ilwazi lemidlalo le begodu abayisekeli ngokwaneleko.

Awa, angiboni ukuthi kungaphula imithetho yesiko lokho.

Awa, angiboni ukuthi iyaninana kodwana ngicabanga ukuthi ihlathulula kobanyana sewukhulile ukuthi ungadlala nabanye abangaphasi kwakho.

Iye, ngicabanga ukuthi umphakathi ungaphuma ngobunengi ngombana bazabe bafuna ukuyokubona kobanyana midlalo miphi edlalwa lapho begodu idlalwa njani.

Awa, lokho kulungile ngombanyana isigaba sakho sesitjhugulukile yeke nemisebenzi ekufanele uyenze itjhugulukile.

Umsebenzi wokuzilibazisa kumsebenzi owenza ngombanyana uwuthanda begodu ukulibazisa ukwenza kobanyana ungacabangi khulu ngezinye izinto.

Ngithanda ukufunda iincwadi.

Ngiwuthome emnyakeni emithathu edlulileko kungombana esikhathini esinengi bengingananto engingayenza.

nomsebenzi wokuzilibazisa uyakwazi ukuthi ubalekele izinto ezinengi ukuzilibazisa ngomsebenzi owuthandako begodu ungazifumana ngaphasi kwegandelelo lomkhumbulo.

Kuyakusiza ngombana esikhathini esinengi uzithola wenza umsebenzi wakho wokuzilibazisa kunokuthi wenze ezinye izinto ezingakufaka engozini, udla isikhathi sakho umsebenzi wokuzilibazisa.

Ngingathanda ukulinga

Iye, ngikhe ngabafunyana, besabelana iincwadi esizifundileko begodu nokuthi zikhuluma ngani begodu zisifundise ini.

Iye, iyabenza bona abantu babumbane ngombana sifumana sihlezi, sikhuluma ngemisebenzi yethu yokuzilibazisa ehlukahlukeneko begodu sitjhentjhisana ngelwazi.